Nna le ditsala tsa ka fa re dutse mmogo re itumedisa ka go draw-ya ditshwantsho le go bala le go dira di-research ka mokgwa oo ka gobane re le batho ba ba study-ang PhD. Metshameko e re e ratang ke metshameko ya kgwele ya dinao ka mokgwa o re rata go ya ko di-stadium re ye go shebelela metshameko mme motshameko o rona re ratang go o tshameka ke volleyball. Re na le ditlhopha tse pedi, re tshamekang magareng ga rona.

Se ke se ratang ka metshameko ya se ileketeroniki ke gore e ruta motho mekgwa e e farologaneng ya go rarabolola mathata kampo di-problem tse motho a kopanang le tsone tse di farologaneng. Se ke se ratang ka motshameko oo ke gore motho o a itebala mme tlhaloganyo ya gage yotlhe e felele mo motshamekong oo a seke a utlwa gore go etsagala eng mo tikologong e a leng mo go yone mme o ja le nako.

Nna le ba lelapa laka re rata go ya dithabeng, hiking. Se ke se ratang ka hiking ke gore re tsamaya mo godimo ga dithaba re bona mafelo a a farologaneng, go na le moya o monate wa monkgo wa nature, ka mokgwa oo, ga o tswa koo o tla o ikutlwa o le motho.

Setlhopha sa rona sa cricket se dira bontle ka dinako tse dingwe ka dinako tse dingwe ga di dire sentle. Go na le ditlhopha tse dingwe tsa kwa ntle tse e leng gore di tlhola setlhopha sa rona ka jalo setlhopha sa gore se tshwanetse go ikatisa ka dinako tsotlhe go fitlhelela ko ditlhopha tse dingwe di ileng ko teng gore se kgone go be se feleletsa se falotse se win-e cup.

Melemo ya go tsamaya ka dinao ke go ikatisa, mme go ikatisa go na le melemo ya gore bokete jwa mmele bo a nonofala mme o ikutlwa sentle mo tlhaloganyong, o ikutlwa o le motho o mošwa. Mme gape go dira kwa ntle go na le go itumela nature le go itumelela go bona diphologolo le dilo tse di etsagalang kwa ntle.

Batshameki ba metshameko ya ileketeroniki ba tshwanetse go nna le nako e ba e beelang gore ba se fetse nako e ntsi ba le mo di-screen-ing tsa ileketeroniki. Mme gape ba tshwanetse go beela melawana ya gore ba tshwanetse ba ikatise jaaka go sedila mmele, go taboga le go dira dikatiso tse dingwe tsa mmele. Ka jalo batshameki ba di ileketeroniki ba tshwanetse gape go ithuta ka go bala le go dira mekgwa e mengwe go sedila menagano ya bone.

Metshameko e nka ratang gore e fitlhelele dikolo tsa kwa magaeng ke motshameko wa tennis, motshameko wa basketball le motshameko wa volleyball. Ke akanya gore e ka tswela bana ba ko magaeng mosola ka gonne e fitlheletsa bana kgakala le kwa diyunibesithi. Gore metshameko e sa nna teng ko dikolong tsa kwa magaeng ke ka lebaka la gore dikolo tsa kwa magaeng di dinnye, ga di na di-ground-o kapa di-facilities tse di siameng ka ntlha ya metshameko e ke e buileng.

Motshameko wa boditšhabatšhaba wa sejana sa lefatshe sa FIFA o ile wa thusa ikonomi ya rona ka go tlhola ditiro. Mme gape ka lebaka la gore ba ditšhabatšhaba ba ne ba tlile ka fa gae fa South Africa, tšhelete e ile ya tsena mme ya thusa ikonomi ya South Africa. Dijo, metshameko le batho ba ile ba bereka ba nna le madi a go reka tsone dijo le go phidisa ba lefatshe le go tshegetsa ikonomi ya Aforika Borwa.

Metshameko ya ka se jaanong jaaka go lelekisana go tshameka ka thapo go tlola kgati e thusa bana ba segompieno go aga tirisanommogo, ka mantswe a mang team building, e ruta bana gore go dirisana mmogo le go thusana go jang, mme e thusa gape le gore ngwana a ithuta teka go berekisana a le mongwe independence. Ka mokgwa oo e ka thusa le bana gore ga ba gola go jang go bereka mmogo le go bereka o le mong.